Uma ngizohamba uhambo olude ngebhasi ngiyaye ngithande ukupakisha izithelo ezinamanzi, amaswidi, amasneksi kanye nojusi.

Ave kubucayi ukubona ingozi yemoto eyenzeke ngenxa yokuthi umshayeli uzumekile. Amabhasi ahamba amabanga amade kungagwenywa lokhu ngokuthi kube nendawo lapho abashayeli bengaphumula khona endleleni. Bekwazi ukubamba isithongwane esincane bephinde futhi beqhubeke nendlela.

Ababheki bezitimela angeke yini bephumelele ukuthi ngezikhathi lapho kuba, kugcwala khona kakhulu bethumele izitimela zithi ukuba ningana kunalezo abajwayele ukuzithumela?

Sawubona, mnumzane. Sengilinde isikhathi esingaphezu kwehora ngilinde itekisi ehambayo kodwa lutho. Ingabe ubaba engangazisa yini ukuthi inkinga ingakuphi ukuze amatekisi ebambezeleke?

Sawubona baba, ngicela ukubuza amatekisi aya endaweni yaseBoksburg ngingawathola ngakuphi?

Ngicabanga ukuthi osochwepheshe bezitimela bacwaningile okade kuyingozi kakhulu ngezitimela ezindala, base beqinisekisa ukuthi kulezi ezintsha abasakufaki lokho okwenza zibe yingozi.

Ukuhamba ngebhasi uya kwelinye izwe ave kuthatha isikhathi. Kumele uzilungiselele nje ukuthi uzoba nezinsuku usendleleni ungakafiki lapho uyakhona.

Lolu hambo ngingali lungiselela ngokuthi ngipakishe ukudla okwanele. Nami ngizifakele izimpahla ezifudumele nezikhululekile kanye nengubo efudumele ukuze masekuqala amakhaza asebusuku ngikwazi ukuzimbathisa.

Ngiyaxolisa baba, ithikithi lami belikhona nje khona lapha, kodwa manje angisaliboni. Angazi noma ngithe ngiyakhipha into lapha esikhwameni nalo lase libe liphuma liqhathaka angangalibona.

Lokhu kuzoya ngokuthi into engihambelayo ibaluleke kangakanani. Uma vele ngidingeka ngesikhathi esithile kulendawo okumele ngiye kuyo nakanjani kuyomele ngiyoqale ngiyobhukha indizamshini. Kanti mawukuthi akujahekile ngiziyela nje ezihlobeni noma ebanganini, lapho sengingalinda ibhasi elilandelayo.

Ngake ngathatha uhambo oluya eThekwini ngisuka eGoli. Ngaba nenhlanhla enkulu ngalolusuku ngoba umuntu engangihleli eduze kwakhe waye nomusa omkhulu kakhulu. Kanti vele ngahamba ngingenayo nakahle imali yokudla. Sathi masifika endaweni yokudla, wangithengela nami ukudla, noma yize ngangingamcelanga, ngathi wayesesbonile isimo sami ukuthi anginamali ngizixakekele nje.

Kanti yini ungafuni ngigibele ngoba nansi indawo ikhona laphayana emuva? Ikhona indawo ngicela nimkhombiseni lapha emuva ukuthi ikhona indawo yemuntu oyedwa.

Mshayeli bantu! Mshayeli bandla siyacela ungagijimi kangaka. Sisafuna ukufika emakhaya siphila!

Amabhasi angasekhaya isikhathi esiningi awafiki ngesikhathi. Lokhu okugcina kwenza egcwale kakhulu lamabhasi ngoba ede kumele ngabe kdala ihambile, yathatha abantu bangalesosikhathi. Igcina isifika ngesikhathi sale elandelayo, yona le ekumele ngabiyafika ngalesosikhathi, ingafiki. Ngakho-ke wonke umuntu ubesegcwalisa egqishelana kuyo leyo esifikile.